Batshana bam, ndiyayivula into yokuba nibonakalisa umdla ekusebenzeni ngeenkomo, kodwa ke kunjalo ndicela xa nilapha ecaleni kwazo niqaphela kuba zinabo ubungozi. Ukuba nifuna ukwenza iinto ezinjengozisenga ndicela nilinde kubekho umntu omdala ozokunincedisa nide nibe niyakwazi niqwalasele into yokuba kwenziwa kanjani xa zisengwayo. Ndiyawubulela umdla wenu ngoba iza kuninceda nikwazi nozivulela ishishini lokufama nikwazi ukuziphilisa, kodwa qaphelani ziyingozi.

Mntakwethu, ndiyakubona ukuba unomdla wokufuya amahashe kwaye yinto entle leyo, kodwa ke ndicela uze uqaphele ukuba ukufuya amahashe kuhamba neendleko. Ngoba kufuneka xa ligula ulithengele amayeza kwaye amayeza amahashe ayabiza. Kwaye ufuneka ukwazile nolondla, ulithengile ukutya, nokutya oko ke kuyabiza. Into endizama ukuyithetha ke yinto yoba phambi kokuba uqale ukufuya amahashe funeka uqiniseke ukuba unemali eyoneleyo ngoba ukufuya amahashe kuhamba neendleko eziphezulu.

Obu buchwepheshe bunokuthi buncedise kakhulu kubelimi. Okokuqala, kungancedisa ekubeni ukuba umlimi onge kuba kaloku akuzubakho sidingo sokuba aqeshe kakhulu, izinto ezininzi uyakwazi uzibona apha kwiephu. Kwaye kungamncedisa umlimi nokuba ingeniso ibe ngaphezulu kunakuqala ngoba izinto zihamba lula akho sidingo soba aqeshe abantu. Kwaye abantu abasebenzi ngokufanayo bakhona abacothisayo, kanti xa ujonge apha kwiephu ubona yonke into, akho sidingo soba uqashele yonke into. Ngoko ke amafama angonga kakhulu nemali engenayo eshishinini ibe ninzi.

Umfuyi into anokuyenza ukunqanda ukusasazeka kweli bhula kukuya kwivenkile ethengisa amayeza emfuyo, afune iyeza eliza kuncedisa iigusha zakhe zingabinabhula.

Batshana, ndiyayivuyela into yokuba ninomdla wokundincedisa kwezi bhokhwe zam, yinto entle leyo kwaye niza kufunda lukhulu ngokufuya. Kodwa ndicela ze nincede niqaphele ningonzakali nidlale nje nokuba kukanjani ecaleni kwezi bhokhwe, kwaye ukuba kukho into eniyibonayo eningayiqondiyo nindixelele.

Ukuze ulutsha lube nomdla kwezolimo mayiqale ekhayeni bafundiswe ngokulima. Okwesibini, ezikolweni mabakhuthazwe ukuba bathathe izifundo zokulima kwaye kumane kumenywa nabelimi bezobafundisa ngokulima. Ngaloo ndlela ulutsha lunganawo umdla kwezokulima.

Kukuqinisekisa ukuba imfuyo iyagonywa, kuyayinceda ukuthintela izifo ezinokuthi ziyihlasele.

Into endicinga ukuba ingangumngeni omkhulu kukuguquguquka kwesimo sezulu.

Ewe ngokuba ukhuseleko luluqilima kwezaa ndawo.

Ewe zibaluleke kakhulu kunasekuqaleni kuba kaloku uqoqosho lwaseMzantsi Afrika aluzinzanga konke konke.

Kuthi qatha ukunikezelwa komhlaba kwabezolimo.

Iingxaki ezinokuvela ukuthintela ingeniso kukungondleki nokugula kweehagu.

Mhlobo wam, le nto uyenzayo ndiyibona ingalunganga kuba, okokuqala, unyhasha amalungelo esilwanyana. Okwesibini, isilwanyana asihlali endlini kuba zinamaxesha okugula kwaye nawe ungachaphazeleka.

Abantu basezilalini abanalo ulwazi olunzulu ngezityalo ezityiwayo kuba abantu abafundisa ngezityalo abafikeleli ncam ezilalini okanye abafikeleli konke konke.

Ziibhanana, iiapile, iipesika kwakunye neetumata.

Lisetyenziswa ekuphekeni nasekuncediseni ukwehlisa umkhuhlane othile.

Ndingawuthengisela abantu apha ekuhlaleni, ndithengisele noosomashishini abadumileyo bokutya.

Hayi abakufumani ukuxhaswa okupheleleyo ngabasemagunyeni abo balimileyo. Ezinye iinzame ezinokwenziwa ukuxhasa abo balimileyo kukuba abasemagunyeni benze ingxowamali yokubaphuhlisa.

Ziimango, iipesika kwakunye nee-grapes.

Kukuba amafama anikwe umhlaba owaneleyo kwaye anikwe nenkxaso epheleleyo.

Bangasebenzisana ngokuba kuqinisekiswe ukuba abantu ababekiweyo eburhulumenteni ukuba bobe umhlaba bawenze loo msebenzi ngendlela efanelekileyo bangenzi buqhophololo. Kwaye uluntu oluthe lwabelwa umhlaba luwusebenzise ngendlela efanelekileyo.

Ibalulekile impilo yomhlaba kuba kaloku xa umhlaba usempilweni izityalo ziyachuma, ukanti ukuba umhlaba awukho sempilweni izityalo azichumi.

Yiminqathe nekhaphetshu.

Ubisi olusanda kusengwa luneentsholongwane kwaye luvuthwa kwangoko, ukanti ubisi oluthengwe evenkileni alunazintsholongwane kwaye luvuthwa kade.